Motswalle, ha ke sa bana ba ka gym-ing ke lokisetsa bokamoso, ho tle ba hole ba kgona hore ba ikwetlise ebile ba tsebe hore gym ke karolo e ngwe ya bophelo ebile ba hlokomele, ka mora hore ba hlokometse bohlokwa ba gym, ba tla bona di-results ka mora nako. Ebile ha o dula o ntso o ikwetlisa ka mehla, o dula o le bophelong ebile o kgona hore le ho re ha o so le moholo o ske wa tshwaetswa ke mafu e kang di-high blood, ditswekere le a mang mafu ka baka la gym. Kea tshepa hore o ya utlwisisa motswalle wa ka, ke kopa le wena o tlo ise ba hao bana.

Ke tla dumedisa, ke dumedisa kaofela motho e bang o kgone hore a attend-e karohano kapa kopano e ya rona jwalo ka batho ba bodulong. Ke ile ka hlokomela hore ditulo tse ngata tsa sekolo sa batho ba baholo di se di senyehile, mme hee ke bitsa kopano ena ke kopa re mpe re sebedisane jwalo ka batho ba bodulong, ho tle re kgone hore re thuse batho ba be bang ba hloka sekolo be bang ba se ba le baholo. Re lokise dikolo tseo tse bang di senyehile, mme re be re kope hore government wa rona kapa kgolomente wa rona a re fe disentenyana tse bang a ka thusetsana ka tsona le rona ho tle re lokise tshenyeho eo e etsahetseng, kea leboha.

Ee, re tlameha hore re kopane jwalo ka batho ba bodulong, re shebe kaofela ditlhokeho tsa bana tse bang di ya hlokeha bophelong ba bona. Re shebe le tse bang di teng ditoropong hore rona re ke se kgone hore re be le tsona, mme re ngolle lekhanselara la rona le tle le re thuse ho tle re kgone hore re etse tse ba rona bana le bona ba be le tsona ditulo tse tsa ikwetlisa.

Ee, mabaka a mangata a etsang bana hore ba se ke ba kenela dipapadi dikolong. Le leng la mabaka, ke dinako tsa dipapadi o fumane hore dipapadi di ba teng ka mora nako ya sekolo, mme bana ba sebedisa transport ho tle ba ye hae. Le leng lebaka ke dithethefatsi, bana ba bangata ba sebedisa dithethefatsi ha bana nako ya hore ba kenele dipapadi sekolong. Le leng hape lebaka, ke lebaka le bang bana ba bang ba bona e kang le ba senyetsa nako ha ba kgone hore ba shebe dithuto tsa bona ka botlalo.

Ke nahana jwalo hore, dipapadi di ka ruta motho hore ebe motho a kgonang hore a nke ketapele bodulong. Mohlala, motho ha latela sebapadi se tsibisahaleng haholo sa rugby e kang Siya Kolisi o qetella a sa bona ketapele ho yena, a bile a ithuta ka yena, a qetelle a se a batla ho tshwana le yena, mme o ye a fumane monyetla kapa maikutlo le ho ithuta ho hongata ka ho etapele sehlopheng.

Ee ngwana ka, ka nako tse ding ha re no kgona hore re be le bokgoni ba dintho tse fapaneng. O ke se kgone hore o bapale hantle hwa nakwana empa kea tshepa ha o ikwetlisa, o ithuta ebile o nka nako hore o shebane le dipapadi tse, o ka kgona hore o etse betere nakong e tlang. Ke kopa o mpe o iphe nako, o ikwetlise, o tla bona ha nako e tlang le wena o tlabe o ipona hore ha o sa tshwana le peleng.

Itse ntse ke bapala game ya ka e ke e ratang maobane hoseng, ke nna eo se ke fellwa ke data, yoh ke utlwile ke kgathatsehile haholo ka ba ka toba maikutlo, hobane ne ke na le letshepa la hore ke tlo fetela karolong e latelang game-eng ena papading ena e bang ne ke e bapala. Empa kea tshepa hore ha ke na le data again ah ke tlo kgutla, ke tlo kgutla, ke tlo etsa betere.